Data e ke e dirisang ke ya Telkom mme e kgonne gore e ntle dule kgwedi yotlhe mme se se o tshwanetseng o se lebelele ka go dirisa ga data ke gore a e tla kgona go tshwarelela network-e e sa sokodise o tle o kgona go dira mmereko o batlang go dira ka tsela e e leng gore e tlo kgotsofatsa le wena a o tla kgona le gore o founela batho ka Wi-Fi calling o dire le dilo tse dingwe tse dintsi ntsi se e leng gore di a diriwa ka yone, mme e kgone gore e go tshwarelele go fitlha kgwedi eo e fela.

Thata ga ke ka kry-a data ya one twenty gigabyte e leng gore e tla kgona gore eng last-e dikgwedi tsotlhe ya Vodacom-o e bile ke ka itumela ga e ka kena ka di one tsa kgwedi nngwe le nngwe.

Go le gantsi thekenoloji e dula e na le diphoso tsa yone, mme five g e ya thusa ka go dirisa internet-e kgone go taboga ka pele mme mo letlhakoreng la mogala ke ka se ke be ke re ke a e buelela ke bona e le gore system e ntse e dirisiwa ya gore re ntse re founa ke yona e leng gore e betere.

Data e na le mefuta e e farologaneng e leng gore o ka e dirisa go na le ya WhatsApp-o go na le ya all networks go na le e leng gore o e dirisetsa fela forbgo lebelela di-movie, mme fa e le gore o batla go bua le ba losika o batle e le gore ga o batle go ira bo di movie o tsena mo dilong tse dingwe o kanne wa dirisa ya WhatsApp fela, mme o e kry-a ko di network eng tse di farologaneng go ya ka gore wena o dirisa network-e feng ya mafaratlhatlha, mme gape o ka ira ya all network-e, e leng gore o kgona gore o o founele mongwe le mongwe ko di network-e tse tsotlhe tse sa tshwaneng.

Data e dula e na le ditlhoko tsa yone mme e na le tsela e e leng gore ya go bontsha ga e tla e tle go fela wena fa o e dirisang o tshwanetse go e dirisetsa ditlhoko tse e leng gore di nepagetse e bile di tla kgona gore di go thuse go dira tiro e leng gore wena wa e batla e le gore le wena e tle go kgotsofatsa, ga e fela e tlo dula e ntse e go bolelela gore o setse ka data e kanang-kanang mo founung ya gago mme o tshwanetse go no ntse o e oketsa.